Di-insurance di etsa kgwebo, mme taba ena ya ho leta dikgwedi, ka nnete ha ke e utlwisisi hobane thato ya Modimo ha o e tsebe. Ha o tsebe hore Modimo o tlo nka motho neng. Jwale ha o eme, o emetse dikgwedi tseo, o emetse nako eo, o letile yona nako eo? Ka nako e nngwe bothata bo hlahe, o ntso o letile yona nako eno, e be ha o fumane ditshebeletso tsa insurance. Jwale ho tshwana ha o patetse, o pataletse mahala.

Hore o ba ne le app ya banka founung ya hao, o tlametse ho ba le nomoro ya bukana ya hao ya boitsebiso, mabitso a hao ka botlalo, letsatsi, kgwedi le selemo seo o hlahileng ka tsona, le founu ya hao fela. Le internet ya hao hore o tle o kgone ho ba le app ya banka ya hao founung.

Mama, ha re le patalle sekolo, ha ka mohala wa hao, ha fela o na le app founung ya hao, o na le seo re se bitsang ka hore ke account number ya sekolo. O kena app-ong ya hao, mme o kenya ditokomane tsa hao tse hlokahalang. Ha o qeta ho kenya ditokomane tsa hao tse hlokahalang, o ya moo ho ngotsweng pay. Ha o kene moo mo ho ngotsweng pay, e be o ya ho singel payment, e be o kenya ditokomane tse hlokahalang tsa sekolo le tjhelete eo o tlametseng hore o e patale sekolong. Mme ha o qeta o wa send-a, e ya tsamaya, o romella tjhelete e ya tsamaya tjhelete e ya sekolong. Ha ho hlokahale hore o tsamaye o be o ye, o lo ema di-line bankeng. Ha feela account-o ya hao e na le tjhelete, o ka kgona.

Motswalle, ke ya utlwisisa hore o batla thuso ya ditjhelete, empa ho adima tjhelete ho mashonisa, e ka nna ya se, ya e ba kgetho e ntle ka ho fetisisa ha e ba o sa sebetse. O tla hloka ho lefa sekoloto ka tswalo, mme ntle le tjhelete e tsitsitseng ho kaba thata. Ha re hlahlobe dikgetho tse ding ha mmoho, jwalo ka mananeho a thuso ya mmuso kapa mekgatlo e sa etseng phaello e fanang ka tshehetso ya ditjhelete. Hape re ka buisana ka mekgwa ya ho etsa tjhelete jwalo ka ho iketsetsa tjhelete. Ho rekisa dintho, kapa ho fumana mosebetsi wa nakwana. Taba ya ka, ya mantlha ke botsitso ba hao ba ditjhelete le boiketlo ba hao. Ha re sebetse mmoho ho fumana tharollo e tla o sebeletsa motswalle.